Indlela angahlangabezana nayo, futhi abanye bangamunikeza kanjani usizo, kumele abe ngumuntu okwazi ukukhuluma lokhu okuyisiNgisi-ke. IsiNgisi akwazi ukusikhuluma noba ukusibhala phansi. Ukwazi ukukhuluma ngesiNgisi umchazele lo muntu ukuthi ufunani, kumbe njalo ucelani or umbhalele phansi. Kumbe njalo into engamusebenzela ukuthi abe ngumuntu okwazi ukukhuluma ngezandla, i-sign language. I-sign language wonke umuntu oyaziyo uyayizwisisa ngisho ekuliphi ilizwe. Lezo yizo izindlela ezingamusiza, njalo inkinga angahlangana nazo angazibona engumuntu kumbe abe ngumuntu okhethekileyo yebo.

Iyiphi indima edlalwa abaholi bakamoya ekuholeni imikhuleko nemikhuba kule mikhosi yokuqamba amanga? Indima abayidlalelayo la bantu, bayakwazi ukukuqondisa uma ngabe ubuqamba amanga or mangabe ubuduka. Bayakwazi ukukufaka ekukhanyeni, bakubonise iqiniso, bakubonise indlela eyiyo elungile ongayisebenzisa. Njalo bayakwazi ukumuhlola umuntu ukuthi lo uqamba amanga. Njalo bayakwazi ukumhlola ukuthi lo usekukhanyeni kumbe wenza indlela e-right. Ukufundisa, njalo bayabafundisa abantu kuthi kukhulekwa kanjani, bayabafundisa abantu ukuthi kukhulekwa kanjani, into eziningi, abazaziyo bayakwazi ukuzabela abangazazi.

UDuduzile Maqhiyana ongowesifazane osemusha onentshisekelo yokulandela indima yobuholi bendabuko emphakathini wangakini. Isiphi iseluleko ongamnikeza sona, futhi ungamqwashisa kanjani ngananoma yiziphi izinselelo angase abhekane nazo njengowesifazane ozimisele ukuba senkudleni lapho kukhambiswa kakhulu ubuhloli besilisa njengobungcono ngokwesintu? Ngingamutshela ukuthi uma ungathola umuntu othi umfumbathisa intshontsho angayithathi, njalo kube umuntu omele iqiniso ngaso sonke isikhathi. Ngisho noba kunjani nje, ame ngeqiniso .

Imithandazo nemikhuba eyenziwa ngesikhathi sokuzalwa kanye nemikhosi yokuqamba amagama ihluka kanjani kumasiko nezinkolo ezihlukahlukene. Amasiko kusuke kusuke kubhekane nesintu amasiko isintu, njalo amasiko kusuke kungabantu abaya emsamu abayobika emsamu abayocela emsamu. Amasiko kusuke kube nesilwane esibulawayo, uma kuyiwa emsamu siyothelwa utshwala kuchithwa negazi. Imithandazo kusuke kube yimikhuleko, imithandazo, abantu abakholwa kuye ubaba osezulwini, abathandaze kuye . Yiwo umehluko between amasiko .

Yiziphi izinzuzo kanye nezinselele zokuhlala nomuntu ongashadile? Abantu abangashadile abasitholi isibusiso from abazali babo. Abasitholi isibusiso from abazali babo. Njalo abantu abangashadile, lo owesilisa engabe wazizuzela owesifazane mahhala. Amuzalele ingane, amusebenzise, kodwa imphumela yayo eyokuthi, ngelanga lo omunye edlula ezweni, lo osele emhlabeni uyobe ezosala ebhekana nobunzima obukhulu kakhulu. Ngoba imibuzo ebekumele bayiphendule bobabili, uyogcina eyiphendula eyedwa loya osele emhlabeni. Njalo nabantwana abazobathola nabo bakhulela ebunzimeni.

Ngokubona kwami izinto okufanele zinqume inani elifanele lelobolo, futhi kungani. Ngokubona kwami ukuthi intombi elotsholwayo isuke inganangane, njalo isuke ifunde yagcina kuliphi izinga. Lokhu ngibona engathi yikho okumele kubhekwe ngesikhathi kudingidwa inani lamalobolo, ngoba basuke besebenze kakhulu abazali bakhe ukumuhambisa esikolweni, nokumkhuthaza ukuthi uzigcine, nokumkhuthaza ukuthi azigcine aziphathe kahle, nokumfundisa nje indlela yokuziphatha njengomuntu oyintombazane.